Kha nyimele yo raloho ndi thoma ngau sumbedzisa khonani yanga nga nḓila ine nda kho zwi funa ngayo uvha hone kha vhuṱambo hawe, nda muṱalutshedza thaidzo ine ndavha nayo zwitshiḓa kha kuambarele kwo imaho ngauri, zwine zwa khou amba uri ndi ḓo amba naye fhedziha na nṋe kha dubo ḽanga ndi ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi ye ndi hadzime arali zwi tshi kho konadzea uri ndi hadzime zwiambaro zwo teaho, sa izwi ndi si nga takaleli uri ndi mu ndi mu fare nga nḓila isi yavhuḓi nga uya ndo ambara zwi sa fani na zwa vhaṅwe. Zwine nda nga ita zwone ndi nga ya nda hadzima zwiambaro zwa uya vhuṱamboni uvho, fhedziha ndi ḓo muṱalutshedza arali ndi tshi ḓo kona u bvela phanḓa kana ndi tshi ḓo kona u thusalea uri ndi wane zwiambaro kana hani.

Kanzhisa hu tshipfi muthu aḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, ro sedza kha sialala ya tshivenḓa u tea uvha o ambara zwiambaro zwine zwa yelana na miṅwenda ya Tshivenḓa zwi tea uvha hezwo zwiambaro zwi na mivhala yo tiwaho yo tiwaho yo itelwa vhuṱambo honoho, zwiambaro zwawe zwi tea uvha zwi na mivhala ino yelana na mivhala ine yavha hone kha miṅwenda zwi tshi khoya nga muvhala wo khethiwaho wa honovho vhuṱambo. Arali muvhala wo khethiwaho u mutobi zwivha zwi kho amba uri zwiambaro zwawe zwi tea uvha zwi na muvhala wono uno yelana na muvhala honoyo wa miṅwenda, miṅwenda ndi yone ine yo vhesa ya sialala ya tshivenḓa ine na vhuṱamboni hu shumiseswa yone.

Kha vhupo hahashu munna u ṱaluswa ngau ambara vhurukhu, a dovha hafhu a ambara na hemmbe kana hungavha hu tshikhipha tshine tsha sumbedza uri ndi muthu wa munna, zwino hezwo zwivha zwi zwavhuḓi kha u ṱalusa munna uri u ambarisa hani zwi tshi dovha zwa hafhu na munna o ambara vhurukhu pfhufhi, fhedziha vhu songo pfhukha nga nṱha ha magona vhure magonani o tselaho fhasi, uvha a munna ane uvha a muthu ane ria kona u muṱalusa sa munna ndi yone nḓila ine ra kona u ṱalusa munna ngayo.

Tshifhinga tshinzhi ri wana uri vhathu vha tshi ambara milinga na malungu, zwivha zwo bva ivha I ndaela yo bvaho kha vho ndiaḓivha kana vhahulwane vha lushaka lwonolwo, kana vhahulwane vha muḓi wonoyo ivha I ndaela yo bvaho ine ya khou sumbedzisa uri arali malungu ayo kana milinga iyo yanga ambariwa zwinga thusa muṱa kana zwinga thusa vhathu vha muḓi wonowo nga nḓila yo imaho ngauri. Zwine zwa amba uri vhathu vhane vha vha vha tshi khou ambara milinga ye yeneyo na malungu haneyo huvha huna tshipikwa kana huvha huna nḓivho ine vhavha nayo zwi tshiḓa khau ambara misi yoṱhe.

Muthu wa mufumakadzi o maliwaho ku ambarele kwawe u tea u ambara rokho ndapfhu ino pfhukha nga fhasi ha magona u tsela fhasi, a tea hafhu a dovha a tea u ambara tshithu tshiambaro tsha nṱha kana tshikhipha tshine tsha thivhedza maḓamu awe uri a sa vhonale, utea u dovha avha muthu ane a kona u ambara dugu kha kha mavhudzi kana ṱhohoni yau thivha ṱhoho yawe, a dovhe hafhu a ambare tshikhipha kana tshiambaro tsha nṱha tshine tsha vha tshilapfhu tshine tsha kona u thivhedza vhunzhi ha muvhili wawe, hu songo vha na zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili wawe zwine zwo bvela nnḓa.

Ku ambarele ku ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a ṱalusa nga maanḓa nga nḓila ine avha ngayo, arali muthu wa mufumakadzi atshi atshi ḓowela u ambara zwiambaro, zwi kana zwikete kana dzi rokho dzine dza vha nṱha ha magona u ḓela ngeno nṱha. Hezwo zwivha zwi tshi khou amba zwiṅwe zwithu ngauri hoyo muthu uvha a songo ambara lwo fhelelaho ha dovha havha na vhafumakadzi vhane vha ambara zwikete zwilapfhu, zwo no pfhuka magona uya fhasi zwine zwa sia zwi tshi kho sumbedza uri hoyu muthu uvha o thivhedza muvhili wawe nga nḓila yavhuḓi.

Kha miṅwenda ya tshivenḓa ya sialala huna muvhala mutopi, havha na muvhala mudala, havha na muvhala mutswuku, havha na muvhala mutswu, muvhala mudala uvha u khou sumbedza nga nḓila ine ra vha na vhulenda na vhuthu ngayo nau sumbedza nga nḓila ine ra tshila ngayo vhuponi hahashu fhethu ha mvula hune hu sumbedza ndimo, ha dovha havha na muvhala mutswu une wa vha u khou sumbedza muvhala muvhala washu wa lukanda, ha dovha havha na muvhala mutopi une wa khou sumbedza nga nḓila ine ra ra vha vhathu vhare na matshilisano ngayo sa vhavenḓa. Ndi vhona mivhala heyi huna zwinzhi zwine yavha i khou amba zwone na muvhala mutshena wau sumbedza mulalo na lufuno.

Zwine zwa ambariwa kha mvelele ya hashu nga tshifhinga tsha mbingano, ndi miṅwenda. Arali hu sa khou ambariwa miṅwenda, hu vha hu khou ambariwa zwiambaro. Zwo shumiseliwa, ho shumisiwaho na labi ḽa ṅwenda, hungavha hu na mivhala ya ṅwenda kha zwiambaro zwenezwo. Hunga vha tshiambaro tsha nṱha, tshi na mivhala ine yavha hone kha ṅwenda. Zwine zwa vha zwi tshi khou sumbedza vhuthihi ha Vhavenḓa, zwa vha zwi khou sumbedza vhuthihi ha vhenevho vhane vha khou vha kha mbingano. Vha khou dzhenaho mbingano, zwa sumbedza uri ri bva gai ri khou ya gai, nga mivhala yeneyo ine ya vha i hone. Hune wa wana, hu na mivhala yo fhambananaho ine ya sumbedza vhuthihi kha miṅwenda. Ine zwi a konadzea uri vha khou, vha ne vha khou dzhena kha mbingano vha ṋange uri, ndi ufhio muvhala une vha tama u vhe hone.

Ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala, ndi ḓi, ndi a ḓi hudza vhukuma. Ndi ḓi pfa ndo ṱumana na vhafhasi, ndi ḓi pfa ndo ṱumana na vho ṱuwaho vha ri sia vha hayani. Ndi ḓi pfa ndo ṱumana na na sialala ya hashu, ndi ḓi pfa ndi tshi khou kona, u ḓi pfa ndi tshi khou ḓivha uri ndi wela, ndi wela fhi kana ndi vhuya fhi. Kana ndi khou yafhi, hezwo zwi zwi a nṱuṱuwedza uri ndi dzule ndi khou zwi humbula na u, na u ita uri vhana vhanga na vhone vha ḓivhe uri vha bva ga, vha bva fhi, vhaya fhi. Hezwo zwi a thusa, zwi sumbedza u ḓi, u ḓi u ḓi hudza nga mvelele ine wavha u khayo, kana nga sialala ya hau. Nṋe ndi ḓi pfa ndi tshi ḓi hudza, musi ndo ambara hezwo zwiambaro zwa sialala.

Zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme vhukuma, sa izwi zwi tshi sumbedza vhana vhaṱuku vhane vha khou, vhane vha tshe vhaṱuku uri ri bva fhi, sa lushaka. Kana riya fhi, sa lushaka, hezwo zwi vha zwi khou ita uri, vha sa hangwe midzi yavho. Vha dzule vha tshi zwi humbula na u zwiḓivha uri vhone vha vho nnyi, vha bva fhi. Nahone sialala yavho vha songo i laṱa, hungavha ṱhamusi ho no vha na tshikhuwa, ho no dzhena zwithu zwa tshikhuwa. Vha dzula vha khou zwi ḓivha nga u ambara sialala, zwi ita uri na vhana vhaṱuku vha zwi vhone uri a vho ngo tea uri vha laṱe mukwiṱa. Vha tea uri na vhone vha ḓivhe hune vha bva hone, na hune vha ya hone. Hezwo ndi zwithu zwavhuḓi zwine zwi ṱuṱuwedza uri muṅwe na muṅwe a vhe a tshi khou ḓivha, he a ima hone. Ri ḓivhane uri muṅwe o ima gai, muṅwe o ima fhi.

Phetheni dzine dza takaleleswa kha zwiambaro zwa sialala, ndi hemmbe kana zwikhipha zwi si na, zwi si na mukuloni. Zwine zwi ngavha zwi kha, zwi na, zwi zwa zwanḓa zwipfufhi kana zwi zwa zwanḓa zwilapfu. Zwi vhe zwi tshena zwi vhe na mitalo, i ngavha mitalo ine ya khou bva kha mahaḓa, i tshi ya fhasi, ine ya heyo mitala talo i tea u vha yo itiwa nga mivhala ine yavha hone kha ṅwenda. Ine yavha mivhala midala, mutswuku, mutswu, mutoli. Heiḽa mivhala, zwi amba uri muthu ane a khou runga anga khetha uri anga i shumisa yoṱhe mivhala heiḽani, kana u shumisa muvhala wa muthihi kana mivhili. Zwi tshi khou bva kha honoyo muthu ane a khou ṱoḓa tshe tsho tshiambaro, uri u khou ṱoḓa tshi tshi vha nga nḓila ḓe, na marukhu o ḓoweleaho malapfu.

Vhulungu kha zwiambaro zwa sialala, vhu ita makunda . Vhu ita makunda a ne a ambariwa milenzheni, kana a ambariwa zwanḓani . Hu u sumbedza sialala nga maanḓa nne ndo sedzana na sialala ya vhoriṋe ya Tshivenḓa. Malungu ndi zwithu zwine ra zwi funesa, ra ita ri a kona u ita na zwithu zwo fhambananaho nga o. Ri a kona u ita zwithu zwo fhambananaho nga o, zwine zwa ita uri muthu a vhonale uri ndi wa sialala ifhio. I ya ita makunda na zwiṅwe zwa u ambara hanefha kha ṱhoho, na zwa u ambara kha mahaḓa . Ri a kona u zwi ita ro shumisa malungu.

Ndi zwone vhanna na vhafumakadzi a vha to ambara zwo u fana. Zwi tshi ḓa kha uri kuambarele kana phetheni ya zwiambaro zwine vha ambara vhanna na vhafumakadzi azwi fani. Vhafumakadzi vha ambara dzi rokho, dzi rokho hedzo kha tshizwino, ri wana uri dzo itiwa ha vha na, na muvhala wo nangiwaho nga vha vhuṱambo honoho uri vhu to, u to vha muvhala. Hungavha muvhala mudala, mutshena, une wa vha wo ṋangiwa nga henevho vhathu, uri vha khou ṱoḓa zwiambaro zwi vhe nga honoyo muvhala. Zwi dovhe zwi vhe na mitalo ya muvhala wo imaho nga uri, hu nga kha ḓi vha mutopi, kana wa vha mudala, kana wa vha mutshena. Zwenezwo zwi i, zwi bva kha henevho vhathu, fhedzi ha vha, vha vhanna vha tea u ambara marukhu, vha ambare hemmbe kana tshikipa tshine tsha vha na mivhala ine ya vha hone kha ṅwenda. Vha vhafumakadzi vha nga kha ḓi ambara miṅwenda kana rokho.

Zwi tshi ḓa kha minyanya ya vhupo hahashu hu ambariwa zwiambaro zwa tshikhuwa, fhedziha zwiambaro hezwi zwa tshikhuwa zwi fana na na sutu ingavha i tshena kana i ntsu, fhedzi ha zwithu zwi no itiwa ndi zwa uri huvha ho engedzedzwa zwiṅwe zwipiḓa zwine zwa yelana na sialala. Zwine zwa kho amba uri wa mufumakadzi anga kha ḓi ambara shira ḽawe ḽitshena, heḽo shira ḽitshena vha ḽine ḽa khou tevhedza zwenezwi zwa mitshato ya tshi ya tshikhuwa wa munna anga kha ḓi ambara vhurukhu vhutshena na kana vhurukhu ha vhutsu kana ambara hemmbe ine yavha ina mavhala a miṅwenda yashu ya sialala, zwi tea uvha zwina navhu sialala.

Sa izwi maḓuvha ano hono dzhena tshikhuwa vhathu vha tshi khou tshila tshikhuwa, zwine zwa vhidziwa upfhi tshikhuwa hune vhathu vha vha vhono vhono bva kana vha si tsha tevhelesa zwa sialala ndi vhona kuambarele kwa maḓuvhano ku kwa vhuḓi zwi tshi ḓa huṅwe, kwavha kusi kwa vhuḓi zwi tshi ḓa huṅwe huna huṅwe hune wa zwivhona uri kuambarele kwa maḓuvhano kuvha kusi kwa vhuḓi zwi tshi khou sedzana na no sedzana na uri sialala iri mini. Fhedziha zwi tshi ḓa kha pfhanelo uri muthu muṅwe na muṅwe u na pfhanelo dzau ambara zwine a ḓipfha ene muṋe o dzula o dzhena zwavhuḓi khazwo, ri nga ri ndi zwavhuḓi uri muthu a ambare zwithu zwine na ene a pfha o a tshi khou fanelwa, fhedziha zwi tshi sedza ri tshi khou zwi sedza ro sedzana na mvelele ro vhambedza na mvelele zwi vha zwi si zwavhuḓi vhunzhi hazwo.

Vhanna arali vha ḓi wana vho ambara marukhu marukhu haya malapfhu a vhuḓi matsu, hu ngavha hu vhutsu kana vhu vhutshena kana vhu vhuna muvhala mudala vho ambara zwiambaro zwilapfhu marukhu malapfhu, vha ambara na zwienda zwavhuḓi husini maṱeki zwienda vha ambara na na na hemmbe yavhuḓi ine wa i vhona uri aina mavhala mavhala, hemmbe i ngavha tshena kana yavha ntsu kana yavha dala ine yavha na mikulo wa kona u vhofha mikulo zwavhuḓi a vhofha na thai. Hezwo zwithu zwi aita uri munna a vhonale na tshirunzi a ṱhonifheaho.

Ee, ndi tshi sedza kha vhafumakadzi vha tshikale vha kale, ari tori haningei kha vho eightys seventy's vhovha vhatshi kona uri vha ambare zwikete zwilapfhu zwine zwa vha fhasi ha magona hangei, nadzi rokho ndapfhu dzine hedzo dzi rokho dzovha dzi savha pati nga maanḓa dzovha dzi tshi kona uri vho dzi ambara huvhe ho sala tshikhala tshine au koni u vhona uri muthu o vhumbiwa hani. Fhedziha ri tshi sedza tshizwino ri ri sedza ri vhona uri vhana kana vhathu vha maḓuvhano vha ambara zwiambaro zwine zwavha zwi khou sumbedza lukanda lwa muthu, vha vha funesa nga maanḓa u ambara zwithu zwine zwa sia hu tshi khou kona u vhonala lukanda arali tshi tshikhipha vha nyaga uri hu sale hu khou vhonala kana maḓamu hu khou vhonala na na hafha kha kha kha kha thumbu na milenzheni vha ambara zwi sa pfhukhi magona.

Arali vhana vha lovhe vha lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku, muvhuso u na tshipiḓa tshine tsha shuma na vhana zwi tshi ḓa kha uri vha ṱhogomeliwe fhedziha arali ri tshi khou sedza kha muṱa arali muṱani vhana vho lovhelwa nga vhabebi na vha tshe vhaṱuku, murathu wa mme u wa kona uvha dzhia vha ngavha mmane wavho ua kona uvha dzhia kana makhadzi wavho vhana khaladzi a khotsi avho vhana, ua kona na ene uri avha dzhie. Onoyo ane avha a tshe hone a tshi kho ḓi tshila wa tsini ua kona uri avha dzhie vhana avha ṱhogomele, zwi tshi kho uya ngauri ndi nnyi ane kha hoyu muṱa u tshe hone a tshi kha ḓi tshila arali huna muṅwe ane a kha ḓivha hone ende a tshi kho futhi atshi kho tenda uri angavha dzhia ua vha dzhia a dzula navho.

Ee, mufumakadzi arali o lovheliwa nga mufarisi wawe, uya nga maitele a a tshirema kana a Tshivenḓa mufumakadzi hango tea uri a aḓi wane a khou dzhena kha vhuṅwe vhushaka hu sathu fhela ṅwaha, ha koni uri aḓi wane a khou dzhena kha vhuṅwe vhushaka hafhu musadzi utea uri a ṱanzwiwe nga nga nga nḓila ya sialala a ṱanzwiwe uri abve zwi nyama kana abve zwithu zwoṱhe zwine zwinga zwi khou muṱumanya na hoyo munna. Fhedziha hezwo zwi itiwa hono fhela ṅwaha, ende hafhu huna hafhu huna nḓila huna nḓila ine mufumakadzi oyo a tea u ambarisa yone musi mufarisi wawe o lovha utea u ambara nga yeneyo nḓila, hu fhele ṅwaha o ambara nga heneyo nḓila hu tshi fhedza utea uri a ṱanzwiwe uri a ṱanzwiwe a kone u bvela phanḓa na vhutshilo hawe a kone u vhofholowa, uri zwithu zwoṱhe zwi kone u mutshimbilela.